Sebapadi se lokela ho fumana boeletsi hang fela ha se qala se nka qeto ya sona se batla hoba sebapadi, mme se ikemiseditse ka ho bapala. Ho tloha ka nako eo, se lokela ho fumana boeletsi hore a kgone ho eletseha mme a rutehe a tsejiswe hore tsela tse tlamehileng a di tsamaye ke difeng? Mme tse sa tlamehileng ho di tsamaya ke dife?

Nna jwalo ka sebapadi sa bolo ya maoto. Ke ahile setswalle se seng se thatha hampe le e mong wa bakgotsi ba ka, eleng dibapadi mmoho le nna sehlopheng sa bolo ya maoto. Re eletsana ka dintho tsohle, ntle le ha e se tsa papadi fela empa ka bophelo tje ka kakaretso. Re a eletsana, re a bontshana, bophelo bo monate tje.

Dipapadi di ngata haholo, di ngata haholo. Hona le papadi ya rugby eo haholoholo e bapalwang ke bashenyana kapo bona bahlankana, ke moo ba tsekisanang ka bolo. Mme, hobe le papadi ya netball-o e bapalwang ke batho ba bo mme kapa bona basadi. Mme hobe le papadi ya basketball-o e tshwanang le netball-o empa feela ena e bapalwa ke bashenyana kapa bona bo ntate, batho ba bo ntate ba batona.

Motho a jwalo, ke motho eo e sale a ikwetlisa. A kwetlisa mmele wa hae ka ho phahamisa ditshepe hore a kgone hoba le matla. Mme motho eo, ona le tsebo e ngata ha ho tliwa ho itshireletseng hobane ke motho a kgonang ho itshireletsa. Ke ntho eo e sale a ikwetlisetsa yona, ebile ke ntho ae rutuweng ho itshirelletsa le ho itshireletsa ba bang ba batho ba hae a ba ratang.

Ee, mokgwa oo wa boikwetliso o ya sebetsa, mme o sebetsa hantle. Mme ona le ditlamorao tse ngata, tse hantle. Ha se boikwetliso fela empa o ya jala. Eleng hore o tlo fumana ntho e nngwe ka morao, o tlo kotula seo se o se jetseng. If o jetse poone, o tlo kotula poone. Mme ho jaleng wa hao, ono tlabe ntse o ikwetlisa mme ebile o jala dijo tsa kamoso tseo tla di ja kamoso.

Basadi ke batho ba hatellwang haholo. Ke batho ba hatellwang haholo, mme ke ka hoo papadi tsa bona di sa tumang ho tshwana le tsa banna. Mme hangata basadi, papadi tsa bona ke papadi tse hlahang papading tsa batho ba bo ntate. Mme ke ka hoo di sa tumang haholo hoba batho ba shebile. Ba shebile tsa bo ntate, mme ba focus-itse ho tsona haholo ho tsa bo ntate. Ke ka hoo tsa bo mme di sa tuma jwalo ka tsa banna.

Sekolo se seng le se seng sena le dipapadi. Mme papadi e tummeng haholo ho baneng ba bashenyana, ke papadi ya bolo ya maoto. Ngwana hao a ka kenela bolo ya maoto sekolong, mme hoo ho tla mo thusa ho kwetlisa mmeleng wa hae le kelello. Mme ha se ae kenetse papadi ena ya bolo ya maoton a se ka e kenela sekolong feela, le hae metseng ya rona e ba teng dihlopha tsa bolo tsa maoto. Mme le moo a ka kgutla ae kenela hae, ae bapale sekolong mme ae bapale le hae. Ka hoo, o tlo dula a shebane le yona feela bolo ya maoto, mme e tla mo ntsha dinthong tse ngata tse seng hantle. Mme e tla mo thusa hore mmele wa hae obe hantle, le kelello ebe hantle, e hlaphohelwe. E dule e hlaphohetswe ka nako tsohle.

Dipapadi di thibela boshodu haholo, mme di thusa ka dintho tse ngata. Hobane ha ebe ngwana a sekolong a bapala bolo ya maoto, mme a phethe, a kgutle ae bapale le hae ha kgutla sekolong. Ntho eo ha e tlo mo fa nako ya ho nahana dintho tse tswileng tseleng. Tse jwalo ka boshodu, bokweta kapa hona ho sebedisa dithethefatse le ho nwa jwala. Ngwana o tlo dula a shebane le bolo ya maoto fela. Mme ha kgutla bolong ya maoto, o kgutla a kgathetse. Ha a na yona nako ya ho etsa dintho tse ding tse tswileng tseleng kapa ya tsona ho di nahana.